Ha re fihla ntlheng ena e tjena, ke tla dumellana le rangwana. Hobane rangwana o batlile a tseba meetlo ya setso ho re e sebetsa jwang, mme e bile le ha ngata bontate ba ikgetha ka thoko mohlomong batla fuwa dijo tsa bona ka thoko ska e le masapo le papa jwalo. Ka lebaka la ho re bontate ke bona ba sebetsang haholo ha ba tswa mabitleng kwana, ho tla sebetsa. Ke bona ba ntshitseng matla ho tla thusa haholo, kannete ba hlokomelwe ka hohle ka moo ho ka kgonahalang ka teng. Ka tsela e jwalo, ha ba fuwe dijo tseo ka thoko ba ikgethile bo ntate, ka lehlakoreng le leng, e seng ba kopane le bo mme kapa bana. Ka tsela e jwalo ka moo setso se ka teng, ho sebetsiwa ka teng ho bontsha hlompho, rangwane .

Nkgono Matladi ngwana o tswa bipa mane ha mme Mamolakeng, atjhe ka nnete wa tseba taba ena ya ho bipa ngwana ke bo na e le yona. Hobane jwale re phelang teng, re phela ntho tse ngata mo ho ferekaneng, tseba ho re jwale eng ke eng. Ha ngwana a ile a bipwa wa tseba mo tshireleditse he re meya le bohle ba mo imelang ka madi, ba seke ba mo ama ho re a tle a kgone ho robala hantle a sa kuli, a ska ba le mathata. Ka tsela e jwalo re ya mo tshireletsa, re ya mo boloka ho re le ha ho ka fihla mang kapa mang a sa lokang. Boemo boo bo ske ba tloha bo amme ngwana le hanyane, ngwanenwa a dule a sireletsehile ka nako tsohle. Hobane jwale mona ho ho be.

Ka nnete ke ya borata bohelo bo jwalo e bile ke dula tulong e jwalo nna ka bo nna, ho bohlokwa haholo ho ba le gate e kwalang hobane jwale ha se mang le mang a ka kenang fela. Mang le mang o mo bona se ntse a hlaha le mane, o kgona ho bona ho re e be ke senokwane kapa ke mang. Be lo re tla ke o mo fate ka dipotso hanyane o sa qala ho bona kapa ha o mo tsebe. Ka tsela eo o ipha monyetla wa ho re o tlo kgone ho hlokomela ho re motho a kenang mona ke wa mofuta mang. Ka tsela e jwalo ha o kene mang le mang, mang le mang a ithipote pele ke bo mang ba tlo batla eng. Hole ka jarenteng ya ka ntle ka kwana, o tlo ba bulela o so o tseba ho re mang o tlile ho tlo etsa eng, mang o batla eng. Ka mantswe a mang heke tse jwalo di karolo e bohlokwa e kgolo, ho o boloka kgahlanong le bo le bo tsotsi kapa bo nokwane bo lo reng re le bona metseng mona.

Ntlha ya pele borena ka hara motse kapa ke tse ding tse leng ho re di kgolo di phahametse bohle ba motseng mona. Hobane ka nnete ba fana ka boetapele, ba fana ka tshireletso hohle hohle ba motse. Taba ya moo ba phelang ka teng e qadile ho tloha kgale ho batswadi ba bona kapa bo ntatamoholo wa bona kgale kwana. Mo e leng ho reng entse theoha jwalo ka dilemo mohlomong bo diphoofolo tsa ruuweng ntse di teng dintse fela di matlafatswa hobane jwale batho ba bangata. Be e leng ho re mohlomong ba leka ka hohle ba tshware leruo la bona e bile ba na dikgwebo tse ngata. Ba na le kaofela ke bophelo bo betere moo mo phelang le ho reng tsohle tsa bona tlamehile e dule ntho tsa maemo a hodimo.